Ngwanaka Ke rata sebapadi sena hobane o ikemiseditse haholo, ebile o na le mafolofolo. Le wena nka rata hore o ka ba le ntho eo o ratang ho e bapala tjena. O ikemisetse o be le mafolofolo, o ntso etsa le tjhelete hape.

Hockey ya leqhwa ke papadi e bapalwang mosa feela, mme e ka ba monate ha e ka tiswa katswa Afrika Borwa. Ho wa utlwahala hore ho wa tjhesa mona, empa ka disebediswa tsohle ho ka hahwa mo leqhwa le ka tswang teng, kapa la tshelwang teng. Hape hobane le tla be le le ka hare, e ka sebetsa, batho ba tla hee ba tle ba tlo shebella papadi eo.

Boikwetliso ba mmele bo molemo ho bana ka ditsela tse ngata. Melemo e kenyelletsa tshebetso e ntlafetseng ya thuto, bophelo bo botle ba boko, Ho phela hantle ha mesifa, bophelo bo botle ba pelo le matshwafo, matla a masapo le tekanyo tsa ho ema hantle mmeleng.

Mpho ntho e ntle ke hore o itekile, ha wa kgona ho kena tlhodisanong hona jwale hobane nako ya hao ha e so fihle. tsa mo ikwetlisa mme o intlafatse, Ha o qeta moo o kenele tlhodisano hape.

Ho lwana ha wa dumellwa, ke hobaneng ha le rarolla mathata a lona ka ntwa? Ha ke tsebe hore na ke eng e entseng hore ntwa ena e qale, empa ha e ya lokela ho etsahala hape. Ho seng jwalo ke tla le tlaleha ho Mosuwehlooho hammoho le batswadi ba lona.

Ha ke morati wa bolo, empa kea tseba hore Messi ke sebapadi se hlwahlwa. Lionel Messi o kile a bapalla dihlopha tse hlano tsa bolo ya maoto, ho kenyelletswa FC Barcelona le PSG. Inter Miami ke sehlopha sa moraorao sa Messi, boemong ba matjhaba o bapalla Akgentina.

Ke nahana hore ho tswa ka Jaife eo o e etsang, ho na le batho ba jaifelang dibini, ba Jaifang ho thabisa batho direnkeng tsa di tekesi, le ba hlwahlwa ka ho Jaifa. A ke nahane hore ba etsa tjhelete e lekaneng ho iphedisa ka yona, ba tlameha hore ba etse dikgwebo tse ding ka thoko hore ba phele hamonate kapa ba iphedisa hantle.

Ke nahana hore mathata a maholo a batho ba rekisang meroho eo ba e jalang matlong a bona, ke hore feela meroho ya bona ha e rekwe, ba qetelletse ba tsamaya ka meroho eo ba e isa hae. Meroho ya teng e se swabile jwale hobane e se dutse letsatsing nako e telele, jwale nthwe ke nahanang ba ka e etsa ke hore hobane o ka ngola ka kgwebo ya hao social media. O ka hlalosetsa batho feela hore na ke eng so o se rekisang le hore o se rekisetsa hokae, ba tle ba tsebe hore ba o fumana kae ba reke moroho oo wa hao.

Nka ba jwetsa hore ba se ke ba inehela bophelong ha ba batla ho atleha, ba etse ntho eo e ba e ratang le ha motho o mong a ka ba jwetsa hore ha ba kgone. Bona ba etse hore feela ba ntshe bokgoni bao ba nang le bona, hore na motho e mong o bua eng ka wena, kapa o nahana eng ka wena, wena o se ka ba wa tlohella wa bona e ka o se le setlatla kapa ha o no atleha bophelong. So o se batlang se batlwa ke wena feela o keke wa jwetswa ke motho o mong hore o kekebe wa se fihlella kapa wa se finyella.